Umfundi xa zifikile kweyesibhozo iinyanga zakhe, siyakholelwa ukuba uyaludinga ikhefu. Sicingela impilo yakhe, sicingela impilo eyomntwana, asifuni babe sengozini. Sifuna athi xa ebuya, abuye ephila, ephelele futhi ke esemandleni.

Indlela owenza ngayo i-CPR, uhlola isimo somguli ube sewulandelisa ngobiza uncedo. Uvula indlela ukuze kubonakale, kungabikho zinto zisendleleni okanye ezizawukwenza amagingxigingxi. Umve ukuphefumla, ube sele uqalisa ukumva apha esifubeni. Uqalise umane umcinezela, ube sewumncedisa ukuphefumla ngomlomo. Uqhubekeke ke nolunye uncedo ukuya phambili ukusindisa umphefumlo wesigulane eso.

Wonke umntu uyafikelela ekuncedweni ngokwempilo esibhedlele okanye kwiiklinikhi. Kodwa ke umntu okhathalelwayo kuncedo labucala ngumntu onempepha ezikwaziyo umkhupha kuncedo lwaseklinikhi okanye lwesibhedlele karhulumente. Limkhuphe, akwazi ukuyokwenza uyofumana uncedo kwizibhedlele zabucala. Futhi ke loo mgangatho ufuna umntu abe nemali, akwazi ukubhatala izinto ezithile ezizawukwazi ubhatala oogqirha abathile abo bakwelo candelo lwezibhedlele zabucala. Kodwa ke wonke umntu uyancedwa apho akwaziyo ukungena khona.

Mna ndingamnika icebiso lokuba nokuba ucinga ukuba ubani uza kuhleka okanye ubani angakunukubeza ngaloo nto, kubalulekile ukuba nabani na eze ngaphimbile xa eziva exhaphazekile okanye eziva engaphephanga ngenxa yempatho yomnye umntu. Nokuba uyindoda okanye ungumfazi sukuhlala, le nto ikutyele ngaphakathi, makakhangele umntu amthembileyo anokuthi amphokozele le mbilini yakhe. Usenokwazi ke futhi ukuzenza uAninomazi kumakhasi onxibelelwano, apho azokwazi ukufumana khona uncedo. Futhi uyawufumana umntu okude kuye ongazuhlekisa ngengxaki yakhe, kodwa ozokwazi ukwenza ukuba uncedo luzofikelela nakuye.

Cebisa ukuba andwendwele iziko lezempilo elikhoyo ekuhlaleni apho ahlala khona. Ngoba ke ukuxilongela le ntsholongwane kubalulekile, ingakumbi xa usabelana ngesondo nabantu abahlukeneyo ngaphandle kwedyasi kamkhwenyana. Okanye ukuba uyoyika ukuba uzowukwazi uzokudibana nabantu abamaziyo okanye abantu abanokuthi bahlekise ngaye xa xa kuthe kwenzeka loo ntlekelele, angazifumanela ugqirha osecaleni ozojongana naye apho ungazukwaziwa ukuba ebeyothini na. Kodwa okubalulekileyo kukuba ahambe ayoxilongela esi sifo ngoba ke siyingozi.

Ukusetyenziswa kwamayeza esintu ukunyanga izifo andikuxhayi yaye ke ndingakukhuthazi. Umntu abantu banengxaki yokuthi xa unikwe amayeza kwagqirha okanye kwiziko lezempilo, umntu athi xe fumana awesintu, awabeke phantsi okanye awasebenzise ngamaxesha athile la mayeza ebewafumene kugqirha kodwa agxile kulana wesintu. Ndithi ke umntu makave kulaa mntu wakhe wesintu ukuba makawasebenzise njani ngokuhambelana nalana wakhe amayeza anawo awafumene kwiziko lezempilo ukuze akwazi ukuhlala esempilweni, futhi ke akwazi ukusebenzisa zonke izinto zakhe acinga ukuba ziza kumnceda.

Bendinokuvakalelwa kabuhlungu kakhulu futhi ke bendinoba nenkxalabo ngoba ubulala yena, futhi ke uya kuqhubeka abulale nabanye. Kaloku xa ungayinyangi kuwe ngaphakathi uyigqithisela kwabanye, uyigqithisela seyiyinto etshisayo, seyiyinto enobungozi kakhulu. Ndingamcebisa ke ukuba aqalise ukuthatha amayeza wakhe azokumnceda ukuthomalalisa le nto ayifumeneyo, seke enayo. Ayamkele futhi, azawukwazi uphila ixesha elide. Ephilisa ixesha elide isiqu sakhe kunye nabanye abantu azawuthi adibane nabo eluhambeni.

Ndicinga ukuba mna ukuxilonga esi sifo njengalendlela kuqhele ukwenzelwa ukwenziwa ngayo xa kuxilongelwa ugawulayo, kubekwe ezo container zithile zizokuthesta abantu ekuhlaleni. Nakwisifo somhlaza, makwenziwe kanjalo, ibe yinto lena enyenzekayo nyanga nenyanga. Kube khona oogqirha abathile abafikayo ekuhlaleni abaxilongela abantu esi sifo somhlaza. Okanye ke abadala abangakwaziyo ukuhamba, bahanjelwe ezindlini ngabantu, bafike bajonge iimpawu zesi sifo ukuze kuzokwazi uziswa uncedo kubo ngoxilongo futhi ke nangonyango.

Kaloku kwicandelo lokuhlala abantu abadala, umntu xa umsa khona awumlahli kodwa ubona izidingo zempilo yakhe. Ufumanise ukuba kulaa ndawo kukho abantu abaqeqeshiweyo, abanamava, abayaziyo ukuba mabamjonge kanjani, futhi abazokwazi uba mabamncede kanjani ukuze alulame aphinde abuye abe ngulaa mama besimqhelile.

Buza isizathu kum sokuba babe lapha eklinikhi. Ndibuze iimpawu zesigulo eso umakhulu eze ngaso okanye isigulo eso umakhulu eze ngaso ukuba umzukulwana uyasazi. Ngaloo ndlela ke ndawube sendiyazi ukuba mandimthathe ndimse kweliphi icala, ancedwe ngokukhawuleza.

Ndingamcacisela ukubaluleka kokutya, ukubaluleka kokutya empilweni yakhe nokubaluleka kokutya ukuze akwazi ukuthatha iipilisi zakhe azisebenzisayo ukujonga impilo yakhe. Futhi ke ndimoyikise nangelithi, xa ungayisebenzisi ngokwendlela, iyakwazi ukuvalwa ngurhulumente, ukanti ke uyakwazi nokuyithatha okanye ayinike umntu ozokuncedisa ukuyisebenzisela yona. Ngaloo ndlela ndiyathemba angakwazi ukuzinqanda, futhi ayazi ukuba uzokwenza ntoni ngale mali.

Singabantu abanokhubazeko siyalibona ikamva eliqaqambileyo kwisikolo sakho nqununu. Kodwa ke zikhona izinto apho esithi singakwazi ukuzofikelela esikolweni sakho sizofunda khona okanye abafundisi-ntsapho bazofundisa khona ngenxa yezidingo ezithile esingakwaziyo ukufikelela kuzo apha ekufuneka siziyele kwizikolo apho ezisezidolophini, sishiya isikolo ebesinokuqaqambisa ikamva lethu elilapha emaphandleni njengendawo zangasese nezinye. Besicela ke nqununu usibonelele esinokwazi nathi ukuzisebenzisa ngokukhululekileyo ukuze sikwazi ukuzibona sifikelela apha, futhi ke sifanelekile ukuba nathi sizibandakanye nesikolo sakho kunye nabanye abafundi.